medication wa mahala ba bangwe ba fiwa dintlo tsa mahala tse di ka fa tlase ga molao tsa bagodi, gore mo teng ba kgone go nna le di-nurse tse di e leng goreng di ba tlhokometse ba fiwa dijo ba bangwe ba fiwa di social grand.

go le botoka gore ba tlhokomelwe ke ba lefapha la health ka gonne ga go ka diragala sengwe tlabe ba le teng go le gaufi, go na le gore a be a le kwa gae a na le motho e leng gore ga na kitso ka tsa bolwetse bo o, ebile le ga a boleletse gore bolwetsi boo ke eng le gore bo bo bo dirwa jang a ka se nne le kitso e e tshwanang le ya mooki kgotsa nurse, go betere fa mogodi a le kwa bookelong kgotsa ko ntlong e leng gore o dula le nurse e mo go yone kgotsa mooki.

tse di diriwang kwa gae ke goreng tlabe go iwa kwa ngakeng ya setso e leng goreng tota ga ke itse go tlhatlhoba e fa go tsa moya tse e leng goreng mo dilong tse dintsi go le gantsi ga e se tsone tse e le goreng tlabe ditshwere motho o o, motho o a tlhoka medical attention e le goreng e kgoniwake di-doctor e kgoniwa ke di-nurse.

Ka kitso ya Setswana mogolo ga a setse a tsofala e nna ekete ke lesea o tlhoka tlhokomelo e e seng kana ka sepe, tlhompo e seng kana ka sepe mme mo godimo ga moo batho ba ba tsofetseng re ba itse jaaka batho ba e leng goreng ba na le kitso le maikarabelo, ba na le kitso go fetisa ebile ga o le ngwana wa bone o tshwanetse gore o be o le fa thoko ga bone gore ba go fe maikarabelo otlhe kitso yotlhe e o e tlhokang.

Batswana go ya ka nna ke bone ba e leng goreng ba tlhokomela bagolo go phala batho ba botlhe, ga re ka dira pharologano magareng ga Batswana le Masimane. Go ya ka Masimane ga o setse o le dingwaga di le eighteen ba tlogelela gore o ye go nna koo, ebile e re morago ga a bone ba setse ba tsofetse ba batla gore o ba tseye o ba ise kwa dintlong tse e leng goreng di ka fa tlase ga molao tse e le goreng di na le tsone di-nurse kana dingaka. Go ya ka ba Setswana bagolo ba e nna maikarabelo a gago as ngwana wa bone gore o boele gae o go ba tlhokomela o ye go ba direla jaaka fa ba go diretse o sa le monnye.

Mo Ditsobotla, Litchtenburg go na le e ka fa tlase ga lefapha la health-e, mme ya patelwa o a e duela kgwedi le kgwedi fa o isitse mogolo wa gago ko go yone e bitsiwa old age home based care.

Jaaka fa ke setse ke omakile home based care ke yone e leng goreng bagolo ba isiwa ko go yone, ko go tsone ba fiwa maikarabelo otlhe. Maikarabelo a fiwa di-nurse, di-nurse ke tsone tse di ba fang dijo ke tsone tse di ba fang medication wa bone ke tsone tse di dirang ka bo jotlhe goreng le fa e le ga ba kgone go tsamaya ba ba totobisa, ga e le goreng ga ba utlwe ba ba thusa ka go bua ka go utlwa jalo le jalo.

Thulaganyo ya puso ya jaanong ke goreng bagolo ba na le di-grant tse e leng goreng ba di fiwa kgwedi le kgwedi, go ya ka bone di balekane go ya ka nna ga di ya ba lekana ka goreng ga di kake di a akaretsa sengwe le sengwe, di a kgona gore di etsa mabaka a otlhe. Mme se ke se naganang ke gore ba okediwe madi a bone a di-grant-e ba fiwe le metlakase e sa patelweng, ba fiwe le dintlo tse e leng gore ga di patelwe rent-e, ba fiwe le bathusi ka fa gare ba e le goreng ba ba tla ba thusa ka go kolomaka ka go ba apeela ba ba tlhatswetse le dilwana, ba ba felele medication-e ka nako e leng goreng e maleba..

Yone e dira diphetogo di le dintsi ka gore ba kgona goreng ba duele dibukana tsa bone tsa kwa dikerekeng, dibukana tsa bone mo ba ipolokela madi teng, ba kgona gape gore ba ithekele dijo jalo le jalo.

Mongwe le mongwe yo e leng goreng o tlhoka thuso ka phenšene ya puso a ka ya kwa SASSA, SASSA lefapha le lengwe le le lengwe a ya go ikwadisetsa pension eo, ke grand e mogolo o tshwanetse a be a le dingwaga di le sixty go ya kwa godimo o tlabe a kry-a two thousand and something.

E thusa thata mo lelapeng mme go ya ka nna ga ya tshwanela gore e be e le yone e le goreng e dira ditiro tsa mo lelapeng, mme e ba thusa thata ka dijo ba mo lelapeng ba kgona gore fa e le gore go na le o mongwe mo lelapeng o o na leng tiro e e dirang, a ka kgona gore ke madi a gagwe a dire se sengwe se se tlhokagalang mo lapeng.

Mongwe le mongwe yo e leng goreng ke motsofe a na le dingwaga di le sixty, masome a le thataro o simolola go go bona pension e mo Aforika Borwa ke nagana gore ga o na le sixty ke teng fa o le mogolo thata, ebile ko meberekong o kgaolwa ga o tsamaya mo tsa sixty mo dingwageng tsa sixty. Ke ka jalo lefapha le bone goreng go nne le pension e ba e kry-ang ge ba le sixty.

Fa lefapha la pholo ba ka dira gore go nne dipalangwa tse e leng goreng di ya kwa dintlong kwa magaeng ga go tsaya balwetsi di ba isa kwa dipetlele, kgotsa ba ka tsaya dingaka ba di isa kwa dintlong tsa bagodi gore le bone ba kgone go kry-a pholo eo ba bone pholo go tswa kwa dipetlele.

Ba lefapha la pholo ba ka dira gore go nne le dingaka kgotsa di-nurse tse e le goreng di ya kwa mantlong kwa magaeng, ba dire gore go nne le medication o e leng gore o ya ko bagolong, ko batsofeng kgotsa go nne le dipalangwa tse e leng gore di ba tsaya kwa mantlong di ba isa kwa dipetlele.

Ko ke dulang teng ga go sekgala thata le kwa lefapheng la pholo, mme go na le sejanaga mo lwapeng se e le goreng se ka nkisa kwa teng. Mme batho ba ba dulang baagisane o ka kgona go tsamaya le ka maoto go fitlhelela koo.

Go botlhokwa thata ka goreng batho ba ba dulang kwa mekhukhung ga ba na le dipalangwa le madi a gore bapalame go ya kwa ditleliniking, mo godimo ga moo ditleliniki tse di leng gore di teng mo teropong jaana di a patelwa, go ya ka nna ga di a tshwanela go patelwa.

Bolwetse jwa tlhogo, bolwetse ba sefuba, bolwetse ba fa o na le dipeisi mo mmeleng, fa o senyegile go le gonnye mo e leng gore ga go tlhoke dingaka tse dikgolo.

Ke nagana gore di dinnye ka palo gonne batho ba kwa metseng ga e se ba bantsi thata jaaka ba kwa toropong, mme se se sa siamang ke gore be di le kgakala ka gore batho ba kwa metseng ga e se ba bantsi ba ba dulang ba na le madi a go duelela dipalangwa.

Balwetse ba feleletsa e le goreng ba nna bokoa le go feta, gore ba thibele seo ke fela fa e le goreng ba ba nang le dijanaga kgotsa dipalangwa ba a ye kwa ditoropong tse di gaufi ba kgone go bona thuso, fa ba e leng gore ga ba na dijanaga ba ka kgona go tsena fela fa ditleliniking tse di gaufi.